Ukusuka ekudleni kwendabuko emasikweni angewona awasentshonalanga kuya ekudleni kwesitayela sasentshonalanga, kunezinzuzo nezinkinga zakho. Nakube ukudla kwasentshonalanga kungaletha ukunambitheka okusha, kube lula, futhi mhlawumbe kwenze kube lula ukuthola izakhi ezithile. Kuphinde kubangele izingozi ezinjengokukhuluphala ngokweqile, isifo sikashukela, nezifo zenhliziyo.

Umdanso wamaZulu unethonya elikhulu emasikweni nasemphakathini wamaZulu namuhla ngokuqinisa amasiko. Ukukhuthaza umuzwa womphakathi nokunikeza iplathifomu yokuveza isiko, ikakhulukazi kumongo wemicimbi, imikhosi, kanye nemibuthano yomphakathi. Isebenza njengethuluzi elibalulekile lokulondoloza nokudlulisa ulwazi lwamasiko, ukuqinisa izibopho zomphakathi, nokukhuthaza ubunikazi obufanayo bamaZulu.

Ngokwesiko lamaZulu, umkhosi wokuqamba igama noma imbeleko. Uwumkhuba obalulekile ongaphezu kokumane unikeze igama. Umkhosi ogcwele owethula umntwana kokhokho bakhe, umemezele igama lakhe obala, futhi obonisa ukungena kwakhe emphakathini nasemkhayeni. Lo mkhosi uyindlela yokubonisa ukubonga kokhokho ngesipho sokuphila, ukucela isivikelo sabo, nokuqinisa indawo yengane emakhayeni nasemphakathini.

Esikweni lamaZulu okuyilona siko esilisebenzisayo ekhaya, kwenzeka okuningi ngemuva kokufa komuntu. Kunemikhuba eminingi eyenziwayo ehlanganisa ukucula, ukudansa nokudla ndawonye. Ngokuvamile okwenziwa emzini womuntu oshonile. Isidumbu sivame ukugoqelwa ngesikhumba senkomo bese sithwalwa siyiswe endaweni yokungcwaba. Okungase kube yikhaya lomkhaya noma ithuna eliqokiwe.

Ukufundisa amantombazane ngemizimba yawo nempilo yawo phakathi nesikhathi sokuguqukela ebuntwini besifazane kunikeza izinzuzo eziningi. Kuwanika amandla okwenza izinqumo ezinolwazi ngenhlalakahle yawo nekusasa lawo. Lolu lwazi lubasiza ukuba baqonde imijikelezo yabo yebuya esikhathini, impilo yokuzala, nendlela yokuvimbela nokuphatha izinkinga ezivamile zempilo. Ekugcineni okuholela emiphumeleni engcono yezempilo kanye nekhwalithi yokuphila ethuthukisiwe.

Nakuba ukusoka kuvame ukuba umkhuba ongokwenkolo noma ongokwesiko, kuyaziwa ukuthi kunezithelo ezinhle empilweni, ikakhulukazi ekunciphiseni ingozi yokungenwa izifo ezithile nezifo. Emasikweni amaningi kuwumkhuba wokungena ebudodeni futhi kuyindlela yokuqinisa izibopho zomphakathi. Ukusoka okuphathelene nokwelapha kungenziwa ngenxa yezizathu zempilo. Kuyilapho ukusoka kwendabuko ngokuvamile kuhilela isikhathi eside sokulungiselela nokufundisa ngobudoda.

Umemulo, umcimbi wendabuko wamaZulu wokukhula kwabesifazane. Unokubaluleka okukhulu kwamasiko. Uqinisa izidinganiso zomphakathi, ubonisa ukuguquka kwentombazane ibe owesifazane futhi ugubha ubumsulwa bayo nokulungela umshado. Izingubo zendabuko ngesikhathi sawo umemulo, zidlala indima ebalulekile ekuboniseni ukuthi umakoti ungubani, isithunzi sakhe, nokuxhumana kwakhe nezimpande zokhokho bakhe.